Ku tlanga mitlangu swi endla leswaku munhu a kota ku va miri wa yena loko naswona a nga kumeki a ri karhi a loloha.

Ndzi nga boxa de kock loyi a ri mutlangi loyi a dumile swinene naswona a ri munhu loyi wa ku winisa xikwadi xa vona.

Mintlangu lowu tsakelaka ngopfu i bolo ya minenge naswona va ri na vutwisisi kumbe vutivi bya bolo leyi tlangiwaka.

Xitsutsumi xa ndhuma lexi ndzi xi tivaka loyi a ri munhu tsutsumi wukulu ya la vanhu vo tala swinene naswona u na na mbuyelo yo tala hi ku hambanahambana.

Xana u ehleketa leswaku ntlangu kumbe ku endla ta njhani .

Xo va hi va na vo ta hi timhaka wa bolo etikweni ra hina tlhelo wihi lowu pfunaka vanhu vasela.

I ku va ndzi karhi hi tlanga bolo laha munhu un'wana na un'wana amukelekile ku va.

Swi endla leswaku vana va vona va ta tiva timhaka ta khale leti a ti endleka hi mikarhi liya a ku hanya vona.

I ku va mitlangu yi mintirho hikuva loko u hete ngopfu eka ntlangu wo karhi humesela mali.

I swiendlakalo swa ntlangu wa bolo laha vanhu vo tala va wu rhandzaka ku vona na ku va va wu tlanga laha swi nga ta tisa ntsako swinene.

Mina a ndzi ta n'wi vutisa leswaku u swi kotisile ku yini ku va a ti kumeka a ri ka ntlangu wolowo naswona u kumeke wa n'wi tekile njhani ku va a ta va a tlangela xipano xo karhi.

Ndzi nga va hlamusela leswaku yi kota ku va va va na vutiolori ku va va nghena xikolo ntsena kota ku va na kuma vatiyile.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka leyi ndzi yi twisisaka ndzi yi tivaka na matlangelo.

Nongonoko wa mina ku nga va laha ndzi nga ta ku dyondzisa va vanhu leswaku bolo yi.

Ntlangu lowu faneleke i mutlangu wa bolo lava wu rhandzeke.

Xana u nga vula yini hi va hlohlotelaka swona.

Mina ndzi hleketa leswaku yi koka rinoko swinene hikuva swi endla ku ri vanhu vo tala va kota ku yi landzelela hi masiku ni mikarhi.

Ntlangu lowu ni wu tivaka i ntlangu wa bolo laha munhu loko a kumeka a famba na bolo a ri one ku nga ri na van'wanyani i va va a kumile khadi.

Mina ndzi vona onge i mhaka ya leswaku vanhu a va ha ri na ku chava eka swiendlo swa vona naswona a va ha yingisi van'wana.

Xana u vone onge mfumo endla yini ku antswisa a ka.

Xipano xa Banyana Banyana ka xi endla swa .

Wu endla leswaku vanhu va kuma vutiolori eka ntlangu lowu va nga ta va va ri karhi va tlanga wona.

Swiphiqo leswi a nga ta hlangana ba swona hileswaku a va a tikiseliwa hi mavulavulelo maendlelo na ku va va kotisana hi swa ku hanya swin'we.

Ndzi vona yi nga tekeriwi enhlokweni hikuva mitlangu ya vavasati i yitsongo swinene naswona vanhu vo tala a va na ku yi landzelela.

Ndhawu leyi ni yi tivaka hi le FNB laha ku nga na ndhawu leyo tlangelaka bolo na ndhawu leyi vanhu va nga ta kota ku tshamela eka yona.

Hi leswaku a wu tlangi u ya mahlweni loko u nga ri na timongo nkarhi lowu a yi tlanga hi timongo.

Mitlangu leyi a ndzi ta yi kunguhata i ntlangu wa bolo laha ndzi nga na vutivi ha kona.

Ndzi nga swi hlohlotelo hi ta mbuyelo wa mitlango leswaku wa swi kota ku va ri u kota ku nghena xikolo u nga hakeli nchumu hikuva ntsena wena u va u ri karhi u tlanga mitlango ya wena.

Ndzi vona leswaku ku ri mhaka yo ka vanhu vo tala va nga ri ki na vutivi hi wona ntlangu lowu.

Ndzi tsakela ku tlanga mitlango na van'wanyana hikuva ndzi ta kota ku dyondza swo tala eka vona na vona va ta kota ku dyondza swo tala eka mina.

Ndzi nga mu hlamusela hikuva ndzi n'wi komba leswaku ku endla vutiolori i swa nkoka naswona swi na mbuyelo eka ku hanya kumbe rihanyo ra munhu swi nyika matimba naswona swi endla leswaku munhu a tshama a hlayisekile.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva na hina hi va hi ri van'wanyana vo hlula e laha emisaveni.

Ntlango lowu ndzi wu rhandzaka swinene i ntlangu wa bolo ya minenge laha yi ndzi tsakisaka swinene hikuva ndzi ri na vutivi na ntokoto swinene eka wona.

Lava va nga na vutihlamuleri bya yo yi hlayisa hi hina hi hanyaka laha emisaveni na ku va hi va hi byela van'wanyana hi wona.

Wu ve na nkucetelo wa leswaku na mina hi rin'wana ra masiku ndzi ta humelela ndzi ta fana na yena.

Mina ndzi vona ma nga ri kahle maendlelo yalawa hikuva swi endla leswaku va nga tlangi na van'wana vana naswona a va nge pfuki va tivile ku va ku tlanga na van'wanyana swi kahle kumbe swi tsakisa ku fika kwini.

Swi pfuna leswaku a wu vi munhu wo tshembela eka ntirho wun'we kambe ku va na mitirho yimbirhi kumbe yinharhu swi endla leswaku u va na mali yo tala hi xihatla naswona wa kumeka i karhi i hola hambi i nga yanga eka ntirho lowun'wana.

Ndzi nga u hlela hi laha vanhu vo tala va nga ta kokeka rinoko va ndzi langutisa hikuva ndzi wu bumabumela na ku va ndzi wu ndhundhuzela hi leswi wu tlangisaka swiswona.

Mina ndzi tsakela vutiolori bya ku tsutsuma hikuva swi endla leswaku miri wu tolovela ku tshama wu ri karhi wu tolovele ku tsutsuma naswona swi pfuna miri na .

Mina ndzi vona ku ri xipano xa bolo laha vanhu vo tala va nga ta kumeka va wu rhandza naswona swi nga kota ku hlanganisa vanhu.

Ku cinca loku ku nga ta va ku ri kona hi laha ku nga ta va ku va ndzi hlamusela hi ta xipano ni maendlelo ya xona.

I mitlango yo fana na bolo ya minenge.

Ndzi nga va hlohlotela hileswaku a va tumbuluxi mitlango yo tala laha vantshwa kumbe vavasati va nga ta kota ku tlanga bolo ha yona.

Mintlangu leyi ndzi yi tivaka ku nga va ya vantshwa i bolo ya minenge.

Tindhawu leti ndzi ti tivaka hi le ni swipotsweni laha vanhu va ti nwelaka mabyala ya vona laha ku hlanganiwaka vanhu va tele.

Mina a ndzi ta n'wi vutisa hi ta mahanyelo ya yena loko a ri ekaya na loko a ri eku tlangeni na van'wana hi ku va.

Xipano lexi xi ndzi tsakisaka i bolo ya milenge laha ndzi twisisaka matlangelo ya yona na hi laha vanhu vo tala va yi rhandzaka.

Dyondzo leyi ndzi nga yi dyondza hileswaku hambi o famba enkoveni wa ndzhuti lundza ri ta vonaka laha swi paluxaka leswaku xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi ta kumeka xihumelela erivaleni.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene hikuva ndzi kote ku hlula naswona hikuva hi ri na khapu ya misava laha a hi nga kumeka hi kotile ku hlula vanhu vo tala swinene lava a hi tlanga na vona.

Swi na mbuyelo wa ku va u kota ku tiva tindhawu to tala naswona u kota ku va u tiva vanhu vo hambanahambana tinxaka ku ya hi tindzimi ta vona.

A ndzi ta n'wi hlohlotela hi ku n'wi byela leswaku ntlangu lowu wa tsakisa swinene naswona loko u karhi u tlanga u va na ku va u karhi u ti olola naswona swi na mbuyelo wa kahle hikuva swa humelerisa laha u nga ta kumeka seni xipano xexo xi ku teka u ya kota ku hola mali yo karhi.

I ku va ku va na ku cinca naswona ku va yi hlonipheka.

A va tlanga mitlangu yo fana na bolo ya minenge naswona va tlhela va tlanga na netibolo.

Dyondzo ya mina leyi ndzi nga yi kuma i ku va loko u ri eku hanyeni kumbe loko u ri eku tsutsumeni u nga karhali u nga heli matimba u nga se za u ya fika laha u faneleke ku ya fika kona.

I ntlangu wa bolo hikuva mitlangu ya bolo hi yona yi nga rhanga emahlweni eAfrika-Dzonga laha vanhu vo tala va yi twisisaka na ku va va ri na ntokoto wo tala.

I ku va u nga ha yingiseli kumbe ku endla swin'wani hi nkarhi kambe u tshamela ku va u khoma selulafoni ya wena u ti tlangiseka yona.

Va fanele ku endla nawu lowu endlaku ku ri loko munhu o endla hi ntlangu leyo biha a kumeka a panichiwa.

Ndza pfumela vana vo tala va tala ku va va nga tirhi kahle eka tidyondzo ta vona kambe va ri na vuswikoti lebyikulu eka swa mitlangu.

Hi vutiolori na swa madyelo lamanene munhu u faneleke ku tsutsumatsutsuma leswaku a ta kuma vutiolori naswona eka swakudya u fanekele ku dya swakudya swa mihandzu na matsavu ku fana na tibanana kumbe maapula.

Va seketela hi ndlela loyi vo tikuma va ya yi vona laha va xavaka na byala ku va va sapota laha va vonaka kona.

Tipulatifomo letinene leti ti endlaka mali hi leti to fana na vo TikTok laha vanhu vo tala va kotaka ku va va navetisa swiambalo leswi va swi endlaka kumbe ntirho wa vona lowu nga ta tsakela hi munhu un'wana na un'wana.

Yi hunguta hileswaku vanhu vo tala va ta tshama va ya karhi va ya emitlangwini laha va hungutaka vugungundzwana byo tala etikweni.

Nkoka wa vana ku va va dyondzisiwa ti vutiolori swi endla leswaku miri wa vona wu tshama wu hlayisekile hi masiku ni minkarhi.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene ku va ndzi kumile xidlodlo laha ndzi nga kota ku wina.

Tipulatifomo leti a nga ta dyondzisa eka tona i tipulatifomo leti ti vitiwaka vo YouTube laha vanhu vo tala va nghenaka ku lava ku pfuniwa kumbe ku dyondza kumbe ku va na vutivi ngopfu.

Vurhangeri byi pfuna hikuva munhu a va a ri na leswi a pfunetaku eka xipano xo karhi ku va xi kota ku hlula.

Swi ndlandlamuxe hi ndlela leyi vanhu vo tala va kumeka va ya tshama kona laha va nga ndlandlamuxa tiko.

Mina ndzi vona maendlelo lama ya ri kahle hikuva swi endla leswaku vanhu va hlangana va tele laha vanhu vo tala va va ku ni ntsako loko va ri karhi va vona mitlangu va ri ku nweni.

Mina ndzi vona swi ri swa kahle hikuva swi endla leswaku vana va va ni vutiolori bya kahle va tshama miri wa vona wu hlayisekile ni miehleketo ya vona yi kumeka yi ri karhi yi tsakama ku va va dyondza tidyondzo ta vona.

Ndzi vona swi ri na nkoka lowukulu hikuva swi hunguta vugungundzwana etikweni.

Yi pfuna hileswaku yi endla ku vanhu va nga ndzi va landzelela swidzidziharisi kambe ku tlanga mitlangu.

Mintlhontlho leyi hi va ka na yona hileswaku na hina hi rin'wana ra masiku hi ta kumeka la hi karhi hi dzhabela kumbe ku langutela eka van'wani va rixaka loko va ri ku tlangeni eka mitlangu.

Mina ndzi vona onge mfumo wu nga endla leswaku kumbe ku tumbuluxa tindhawu ta kahle laha ti kumaka vanhu lava nga ta tshama va ri karhi va yi hlayisa.

Byi kondletela hileswaku ku rhangisiwa vanhu lava tshembekaka ku rhangela vanhu vo tala leswaku va ta kota ku tshembeka na vatlangi va bolo.

Swi tisa ntsako swinene eka vatlangi hikuva va vona va ri na nseketelo lowukulu laha va ta tlangaka hi matimba.

Leswi swi endliwaka hi mavoko eka loko u lava ku xavisa i mitirho yo fana no xavisa mafeti kumbe mintirho ya xavisa mabantsi laha vanhu vo tala va wu rhandzaka.

Swi khutaza hi ndlela leyi matiko hinkwawo ma kotaka ku ta na ndhavuko wa vona wo hambana na tiko rin'wanyana.

Vuyelo bya nkarhi wo leha eka ikhonomi hi laha va ku hlayisaka loko u hetile ku va u tlangile ntlangu wa wena.

Anakanya u nga yin'we ntsena vhiki eka ku ti hungasela.

Tanihi mutswari rilela leswaku n'wana wa vona va tlanga tekeriwaka ntsena.

Ku ya joyina hikokwalaho ka swa wena i vanhu.

Mhaka yo va endla leswaku va milawu leyi kumeka va leteriwa.

Mina a ndzi ta ya ku tlanga ndzi va ndzi heta tihungasela.

Hi un'wana wa vatsutsumi la nga duma swinene loyi a nga hlula titlanga ta yena hi ku tsutsuma.

Mina a ndzi ta endla leswaku masiku hinkwawo eka ntirho wa mina ndzi endla leswaku ndzi tsakisa.

Ku pfuna hi ndlela leyo loko mi tshamile mi kota ku va ni vuxaka lebyikulu.

Mina a ndzi ta endla ku va ndzi kumeka ndzi karhi ndzi tlanga bolo ya milenge laha yi nga ta ndzi tsakisa naswona yi ndzi tsakisile swinene loko ndza ha kula.

Hikuva vana va vona na vona va kumeka va ri karhi va nghena xona xikolo xexo.

Xinavetiso lexi ndzi mi tiselaka xona eka vaakatiko i xinavetiso xa bolo ya milenge laha vanhu vo tala va yi tsakelaka naswona va yi kotaka. Ndzi mi tisela bolo ya milenge leyi mi nga ta yi vona eka mavonakule wa n'wina ku nga ri ku yi hakela kambe mi yi vona mahala.

Ku ya hi ntokoto wa hina hi wa inthanete ha swi tiva leswaku vandla leswi va swi nyikisaka.

Hikuva vanhu vo tala va kumeka va ri ku swi endleni kambe va nga ri ku swi tekeleni enhlokweni.

A ndzi ta va navetisa hi ku va bumabumela ni ku va hlohlotelo leswaku va fanele ku endla leswi ndzi va hlamuselaka swona.

Loko a ko ku sunguriwa nongonoko wo dyondzisa vurimi exikolweni.

Ha swi vona swidorobana leswi swa le matikoxikaya na leswi swa le tindhawini.

Xana lava swipotso emugangeni wa ka n'wina va endla njhani ku seketela mitlangu?

U ti tanile ehlengeletanini exikolweni tanihi nhloko ya xikolo u lava ku lemukisa vadyondzisi ni vatswari hi nkoka wa rihanyo eku tlangeni ka swa mitlangu.

Swi pfuna hi ndlela leyo swi endla leswaku mi va mi vuxaka lebyikulu swinene eka mitlangu leyi mi yi tlangaku.

Nongonoko loyi a ri eka wona a ku ri nongonoko wo fana ni xipano xo tsutsuma laha a ri mutsutsumi lonkulu eAfrika-Dzonga.

Khale vana a va vitaniwa hikokwalaho ko tlanga mitlangu yo fana ni mitlangu yo tanihi mitlangu leyin'wana leyo hambana na yo tala.

Mina ndzi nga hlawula leswi swi ndzi swi vonaka leswaku swa ndzi tirhela naswona swi nga ndzi hanyisa eka swa mundzuku.

Nchumu wa kona wo biha hileswaku xi endla leswaku u kumeka u ri karhi u endla xilo xin'we nkarhi wo leha

Ku ti tsakisa ka mina a ku ta va ku ri ndzi va ndzi ri na vanghana va mina hi ri karhi hi titlangela bolo ya milenge.

Ndlela yo titsakisa i ku va ndzi kumeka ndzi tshama ni vanghana va mina hi karhi hi bula tihi na tihi leta khale loko a ha ri vatsongo.

Mina ndzi vona wu nga enelanga hikuva ndzi vona swi kumeka swa ha tele leswi ndzi lavaka ku swi endla.

Ndzi lava ku hlamusela hi nkarhi lowu ndzi nga hlangana ni vantshwa lava va nga ndzi pfuna swinene.

Leswi swi tsakisaka i ku va mi kumeka mi karhi mi vona bolo ya milenge mi ri karhi mi ri ntlawa.

Ina ndza pfumela hikuva vanhu vo tala vo fana ni majaha va rhandza ku hlangana endhawini va vona bolo ya milenge.

Swi cince hikuva swi tise ku hungasa eka ntlawa emugangeni.

Wu nga pfuna hikuva swi endla leswaku u tiva vanghana va wena lava vanene.